Moreki o tla fumantshwa thuso mme o tla fana ka mabitso a hae a felletse, dinomoro tse hlahellang bukaneng ya boitsebiso hore a ka thuswa a shebelwa hore na e be e le hore ke nnete o ntse a na le sekoloto ka shop-ong kapa tjhe. Mme ebang ho se jwalo a se na sona sekoloto o tla thuswa ka hore lebitso la hae le hlakolwe.

Nka hanana le tshebetsano e jwalo hobane ke tla be ke se na yona tjhelete ya hore nka patala. Ditshebeletso tsa insurance e nyane ha di hantle hohang.

O tla tshwanela ke hore a ye mabenkeleng kapa bank-eng e nngwe hore a lo kopa loan-u kapa a nke karete ya sekoloto. Mme ha se a entse jwalo. O lokela ke hore atle a patale hantle hore a be na le serithi se setle sa hore o patala dikoloto.

Ha o bula account ya stokvel-e, ho hlokahala dintho tse tharo tsa stokvel-e. Mme ba be le bopaki ba moo ba dulang teng, ba qetelle ka hore ba be le bopaki ba melaotheo ya stokvel-e sa bona.

Ke tla qala ka hore ke ba bolelle hore ke ne ke le ATM-ong. Ke re ke leka ho ntsha tjhelete mme card ya ka ya kwenyeha. Mme ke hloka thuso le hore nka tswela pele jwang ho fumantshwa thuso. Ke eng seo ke lokelang ho se etsa ka tlasa maemo a jwalo?

Ke tla mo jwetsa hore a kgutlele ho yena matjhonisa a lo mo jwetsa ka hore a kekebe a kgona ho mo patala. Mme ba kgone ho bona hore ba shebisana jwang hore a ka kgutlisa tjhelete eo ae nkileng jwang. Mme ba etse ditumellano hore na tjhelete o tla e patala jwang.

Ke tla mo jwetsa hore na bank-eng ena ya rona, haebe o batla ho patala ka founu o etsa jwang. Mme ke mo hlalosetse le hore ditshebeletso tsa rona di jwang. Ha batho ba batla ho sebedisa mohala hore ba ka patala dintho tsa bona.

Ke tla qala ke thuse batho mme ke ba hlalosetse hore rona ha re na ditokelo tjheleteng ya bona. Fela re tla batla lesedi hore na ho etsahetseng ho motho a re okametseng. Mme re ka ba thusa ka ho ba sheba dikomporong hore ntse ba le dikomporo-ng tsa rona. Hore ba ka fumantshwa tjhelete.

Ke tla qala ka ho founa mme ha se ke founile, ke tla itlhalosa ka hore ke entse eng. Mme ha ke a fumana tjhelete ya ka le ho botsa hore na ebe ho na le mo ke fositseng teng na. Ke kgone ho fumana thuso, le hore ke tsebe ho tla etsahala eng ha ke sa fumana tjhelete ya ka ya UIF jwalo.

O fana ka bopaki feela hore account eo ke ya hao e le kannete.

Ke kgalla hore ekabe ke kenetse stokvel-e sa tjhelete. Hobane nako eo re fumanang meputso ya rona ka tjhelete e re ipoloketseng yona. O bona tsohle tseo ka di etsang tse molemo, tsohle kgale o batla ho di labalabela ka tjhelete eo e ngata.

Ha nkekebe ka etsa jwalo hobane ha ho molaong hore o ka hanela motho. Ho etsa karete ya sekoloto haebe e le ho dumeletsehile, ho ka mo etsetsa ho sa natse hore na lebitso la hae le lebe kapo le letle.

Ke tla hlalosetsa mosuwehlooho hore ke tla kgona ho patala. Ha se ke ntshitse tjhelete. Hobane ha ke leka hore ke e patale ka cell phone ha e kgone ho ka ntumella hore ke etse jwalo.

Ha hona lesedi leo, nka mo fang lona kapa ka mo hlalosetsa ka tsa forex. Hobane le nna forex ha ke e tsebe.

Tjhe, ha ke motho a atisang ho sheba sekoro sa ka sa credit haholo. Mme ha ke tsebe haholwanyane ka tsa credit. Mme ha ke nahane hore nka kgona hore ke fumane credit card.

Ee, ke a dumela hore khampani e na le bokgoni ba hore e ka pata batho ba palo eo e kaalo.

Bank-a eo ke e sebedisang ha o kgone ho sebedisa ditjehelo tse fetang tekano. Empa o ya kgona hore o ka kenya dikopo tsa monyetla wa hore o kgone ho sebedisa ditjeho tse fetang tekano.